Dilo tse di sekasekiwang fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo ke letshwao la boitshupo, bosupi jwa aterese le pegelo ya sekolo.

Fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata e sekoloto o tshwanetse go lebelela boitekanelo jwa go dirisa mekgwa ya go dira madi, go lepalepanya melemo ya go sega le ka fa go rulaganya go e dirisa ka gone, dikelo tsa morokotso, dituediso. O tshwanetse go akanyetsa dituelo tsa molengwaga, dituelo thari le dituediso tsa kgwebisano ya dinaga tsa kwa ntle. O tshwanetse go tshwantsisa dipoelo go ya go tlhokego, go sekaseka ditshenyegelo, go tlhola ditlhokego tsa sekoloto.

Sekoloto sa gago sa hisetori se ka go ama ka gore dibanka di sekaseka boleng jwa gago jwa sekoloto go ikaegile ka hisetori ya gago ya dikoloto. Fa o na le dikoloto o ka bonagala jaaka kotsi e e kwa godimo, wa palelwa ke go adimiwa madi.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ke go dira dituelo tse di kwa tlase, go kgabaganya tekanyetso ya gago ya sekoloto, go tlhopha dikarata tse di siametseng sekoloto.

Botlhokwa jwa go bo isa le go tlhaloganya tumalano ya karata ya sekoloto pele ga kopo ke gore o kgone go itse gore o tsena mo go eng, go tila dimakatso le gore o kgone go tsaya tshweetso e e nang le kitso.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka go itse botlhokwa jwa go bala le go tlhaloganya ditumelano tsa karata ya sekoloto, le go itse se ba ikanyang gare ga sona le go tsaya tshweetso e e nang le kitso.

Dilo tse banka e di tseyang tsia fa ba dumela gore go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto ke maduo a sekoloto. Dibanka di tlhola maduo a gago a dikoloto tsa kwa morago gore o di duela ka nako. Ba lebelela gape le botsitso jwa tiro ya gago, ba sekaseka selekanyo sa lotseno lwa gago, go tlhomama ga tiro le hisetori ya tiro go bona bokgoni jwa gago jwa go duela kadimo.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng mo akhaontong ke tefo ya go ntsha madi go feta selekanyo, morokotso mo selekanyong sa go ntsha madi a mantsi. Di ka tilwa ka go ela tlhoko tekatekano ya akhaonto, go rulaganya tsebiso le dipoloko tsa kgokagano tsa tshireletso ya go ntsha madi a mantsi.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng mo akhaontong ke tefo ya go ntsha madi go feta selekanyo, morokotso mo selekanyong sa go ntsha madi a mantsi. Di ka tilwa ka go ela tlhoko tekatekano ya akhaonto, go rulaganya tsebiso le dipoloko tsa kgokagano tsa tshireletso ya go ntsha madi a mantsi.

Dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama batho ba ba dirisang dibanka ka go sa tlhomamang ga madi, tshusumetso e e lekanang. Di ka fokotsiwa ka tekatekano ya akhaonto ya monitara, go dirisa tiriso tsa tekanyetsokabo le go tlhoma tsiboso.

Ditsela tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi mo bankeng ke go nna le tekanyetsokabo, le go boloka, taolo ya matlole le go adima tšhelete mo ditsaleng le lelapeng.